Ingxaki ezilalini kuyaphiliswana, kuyancedwana, kuyokhwana. Edolophini kuyakhutshiswana, uba hayi eyam into intle kuneyakho, eyam inkulu kuneyakho.

Bendizabaxelela mna uba yeyi nibadala ningaka nje, nibadala. Awuthandani nomntu ngenxa yoba uvela phi, ngowaphi, kunjani kowakhe, kokwabo. Uthandana nomntu ngoba ukwenza uzive njani xa uhleli naye yena mntu. Uba ngowaphi leyo iza mva, ayinalo nogalelo olungakanani.

Kuba kaloku nothi wonke umntu oselantuza oseMpuma Koloni ufundile kakuhle ukuba akwazi ukuthetha isiNgesi. Ngoku angaxakwa ligama, mhlawumbi ufuna ukuthi kubuhlungu emqaleni. Ngoku oko ebambabamba kunzima uthetha nge-English, ngokwesiNgesi, ukuba uba I have a sore throat okanye ntoni ntoni. Ngoku ke xa ukwazi uthetha nabo ngesiXhosa kuye kube lula kubo uba bakucacisele uba hayi mani oko ndisiva into eqaqambayo apha emqolo, oko usukela ngemini ethile.

Kubaluleke kakhulu, kubaluleke kakhulu ukulobola. Loo nto ibonisa nentlonipho ebazalini bentombi le uyicelayo. Emveni kweminyaka emingaka bemkhulisa le ntombi befuna ibe sezintweni, gqi wena ngoku sowuzibonela intyatyambo ufuna uyokhulisa usapho lwakho, lakokwenu. Ngoku ke ngalaa lobola uyababulela abazali bentombi ngalaa minyaka babekunceda bekukhulisela eli gqabi uthe walibona wena apha ebudaleni.

Ngumculo endiwuthanda kakhulu lowo umculo wesiNtu. Ngumculo endiwuthanda kakhulu kuba kaloku use undicingise embo, undicingise apho sivela khona thina singabantu abantsundu.

Ilula gqithi, ilula gqithi ke leyo. Ukuze aqiniseke uba umntana wakhe uzithetha kakuhle zombini la malwimi kufuneke umntana lo xa esesikolweni uthetha ulwimi lesiNgesi oko phaa esikolweni, kodwa xa ephuma esikolweni engena apha endlini isiNgesi usishiya phaa emnyango. IsiNgesi usishiya phaa emnyango, uthetha ulwimi lweenkobe apha ekhaya naxa engekho sesikolweni. Hayi ke xa ebuyele esikolweni angabuyela kweli loVan Wyk ulwimi.

Apha xa sicela umtshata ngokusesikweni ngokwesiNtu siye sibhale ileta sibhalela usapho lwakulontombi. Sicela ukuba sibe nomhlangano nabo, sifuna ubaxelela uba sibone gqabi lithile kwigadi yabo esifuna ligqame ukuthi ze lizochumisa le yasekhaya igadi.

Into ebenze , into ebenza babekwe ibala abantwana, aba bantwana baye bafike kwalapha engingqini besathetha esaa siNgesi sithethwa esikolweni. Kanti kaloku isiNgesi esiya fanuba uye wasishiya phaa esikolweni sabelungu, xa ufika apha engingqini yohlala uthethe ulwimi leenkobe eli lithethwa nguwonkewonke ukubaleka ukutyholwa oku.

Ukhona omnye, ukhona omnye umngcwabo endake ndaya kuwo phaa yabe ingowegintsa. Heyi, hayi yandothusa into endayibonayo uba wonke umntu ephethe iibhotile zeHenessy ezigalela phezu kwe-box. Mna ndiqhele sibona kuphoswa umhlaba, hayi bona babegalela iHenessy, bhobho bhobho bhobho. Umntu afike athethe ayibhobhoze phezu kwe-box.

Into yofuya ezilalini inengenelo eninzi kakhulu, isikakhulukazi ukuba ungumntu othi ayithengise imfuyo yakhe. NgoDisemba hayi imfuyo ifunwa apha nangapha, ngapha nangapha. Kuba abantu banemigidi, banemicimbi, banamazila, banazo zonke iinto ezifuna kuxheliswe imfuyo.

Kule meko kulapho uye uthethe nomkhuluwa wakho umbuze uthi, mkhuluwa mani ndinemeko ekanje nakanje. Ngoku ke bendicela uthi undombulele ezaa mpahla wawuzisebenzisa ngokuya yayisenguwe, uba usenazo mkhuluwa wam.

Mna ndingafuna kuculwe laa ngoma kaMthandeni ethi, wazalelwa enkanini uyangihlula ukhothamela abanye abafana, ngempela manje. Owu ayiyo , ayiyo nekaMthandeni yekaLimit. Uyangihlula ukhothamela abanye abafana ingoba mina ngiyasaba , ngempela manje. Ixela mna ngqo loo ngoma.

Izizathu zokuba abazali benze ngolu hlobo kukuba befuna abantwana babo bafumane imfundo abacinga ibhetele iphucukile. Ibe ke nyhani ke iphucukile kuba imfundo yaselokishini neyasedolophini ayifani, ayifani. Njengokuba kungafani imfundo yaseMzantsi neyaseMelika.